Mo tikologong ya ka go na le tliliniki mo tliliniking eo bagolo ba kgona go ya go itoka ka malwetse a a farologaneng a e leng gore ba na le one. Mo tleliniking eo go na le badiredipuso ba e leng gore ba kgona go tla ba bua le bagodi ka melemo e e leng gore e ba siametse mo mmeleng.

Go ya fela ka gore a mogodi oo ko lelapeng le a dulang ko go lona, go na le motho o motlhokometseng na, ka gonne, fa e le gore mogodi oo o na le bana, o na le ditlogolo kgotsa, go na le mongwe fela o mo tlhokometseng ko lelapeng, ka mokgwa oo ga ke bone tlhokego ya gore a tsamaye a ye go dula ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi. Mme, fa go sena motho yo o mo tlhokomelang go siame gone gore a tsamaye a ye go nna kwa dintlong tsa bagodi.

Mo nakong ya gompieno batho ba tlhokomela batsofe fela ka gonne, go na le tšhelete eo ba e bonang go tswa mo pusong ka kgwedi e nngwe le enngwe. Jaanong selo seo ga se a siama ka gonne, o tshwanetse o tlhokomele mogodi ka gonne o rata eseng gore, ka se o tla se bonang go tswa mo go mo tlhokomeleng.

Di re ruta gore fa o le motsofe o tlhoka tlhokomelo e e tseneletseng fela go tshwana le leseya yanong mo nakong ya gompieno ga se gantsi o ka bona bašwa ba tlhokomela batsofe. Seo se re bontsha gore le rona, gongwe ka nako tsa rona tsa gore re tsofale re tlile go dula fela re se na tlhokomelo mme, seo ga se a siame.

Ba lelapa mmereko wa bone ke go dira bonnete jwa gore motsofe wa ja, motsofe wa tlhapa le gore ba kgone go dula le ene ba ntse ba gaselesa ka gonne le bone ba jewa ke bodutu fa ba dutse ba le nnosi. Setšhaba sone se ka thusa fela ka gonne, se a go lebelela gore a maemo a santsane a siame ko lelapeng leo ka gonne, bontsi jwa batsofe ba, ba dula le bana. Mo ga se farologane thata le ditso tse dingwe ka gonne ke dumela gore di tshwana fela.

Ke madi a phenšene a a tsenang kgwedi le kgwedi mme, ko ntleng ga moo ga gona sepe gape se sengwe se se tlamelwang bagodi mo motseng o ke dulang mo go one.

Mafelo a ke a itseng a tlhokomelang bagodi ke mafelo a bagodi a e leng gore ga o duele sepe fa o isa mogodi ko go lone. Mogodi o tsena fela puso ke yone e tlileng go duelang sengwe le sengwe ko lefelong leo, mogodi o tlhokomelwa fa e le gore mogodi ke motho o jang dipilisi, ba dira bonnete jwa gore mogodi o ja dipilisi ka nako, ba dira bonnete jwa gore mogodi wa tlhapa, mogodi wa ja, ke dilo tse di botlhokwa tota tse di siametseng mogodi tseo.

Thulaganyo ya puso ya go tlhokomela bagodi ke bona e siame fela, ga go tlhokege le gore e tokafadiwe ka gonne, bagodi ba na le mafelo ao ba ka yang go dula ko go one ba tlhokomelwa mme, ba sa duele sepe. Kgwedi e nngwe le nngwe go na le tšhelete e leng gore puso ya ba naya gore ba kgone go itlhokomela, ba na le ditliliniki tse e leng gore ba gaufi le tsona gore fa ba bobola ba kgone go ya go itoka.

Mo dingwageng tseo batsofe ba leng mo go tsone go thata tota gore ba ka ya go batla tiro kgotsa ba bereka ka gonne, mmele wa bone ga o tlhole o kgona. Ke bona gore tšhelete e puso e e ntshang gore ba itlhokomele e siame ka gonne ba kgona go ithekela dijo, ba kgona go ithekela dilo tse di tlhapang nako tse dingwe ba kgona go ithekela le melemo gore ba kgone go tla go e thusa ka yone.

O tshwanetse o ye kwa lefapheng le o leng gaufi le lone la ko SASSA, fa o fitlha o ba tlhalosetsa gore o kopa foromo ya batlhokomedi, ba tlile go go fa foromo ya batlhokomedi, o boela ka yone ko gae o fitlha o e tlatsa ko tlliniking e e gaufi. Fa o fetsa o e busetsa teng ko SASSA. Go na le letlha le o tlileng go le fiwa gore o tle le mogodi o mo tlhokomelang lo tle le ye go bona ngaka. Fa o fitlha ko ngakeng o tshwanetse o itoke o bue dilo tsotlhe tse eleng gore di kwadilwe mo foromong eo fa kopo ya gago e atlegile o tla bolelelwa.

Phenšene eo ya thusa thata ka gonne motho o tlhokomelang mogodi le ene o kgona go reka dijo, o kgona go reka dilo tsotlhe tse di tlhokegang mo lelapeng o kgona go rekela mogodi dipilisi. Nako nngwe fa mogodi a bobola e le ka nako e e leng gore tliliniki e tswadilwe o kgona go mo tsaya a mo isa ngakeng ka madi ao, o kgona go mo rekela maungo le merogo, a mo rekela dilo tse e leng gore di siametse masole a gagwe a mmele.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene fa a na le dingwaga di le masome a marataro. Lebaka la gore motho a simolole go amogela madi a phenšene ka dingwaga tseo ke ka gonne mo dingwageng tseo, mmele wa motho wa be o lapile gore a ka tlhola a bereka nako ya bogodi ya be e setse e tsene yanong fa go ntse jalo puso e tshwanetse e mofe madi gore a kgone go itlhokomela.

Ke dumela gore fa go ntse jalo ba tshwanetse ba bilediwe di ambulense ka gonne, ke tsone tse e leng gore di rwala batho di ba isa ko dipetleleng tse di maleba. Ke sone fela selo se e leng gore se tshwanetse se diriwe mo nakong eno.

Ba tshwanetse gore ba bilediwe di ambulense ke ditliliniki tse e leng gore ba bapile le tsone.

Mo ke dulang teng tliliniki e gaufi thata fela o tsamaya fela metsotso e ka nnang matlhano gore o fitlhe ko tlliniking. Di tirelo tsa bone tsa potlako di thusa ka bonako bogolosegolo fa o bonagala gore o mogodi kgotsa o bonagala o bobola thata ba thusa wena pele.

Batho ba bangwe bao ba dula mo mekhukhung ga ba kgone go fitlhelela ditliliniki ka gonne, di be di le kgakala nako e nngwe ga ba kgone le go nna le madi a gore ba ka hira dikoloi gore di ba ise tlliniking ka nako tse dingwe gone motho wa teng o a be a palelwa gore a tswe a ye ko tlliniking. Ke bona go le botlhokwa gore di tsamaye di ye le teng ko mekhukhung le go fokotsa di line tsa ko ditliliniking ka nako tse dingwe.

Ke malwetsi a go tshwarwa ke sefuba, malwetsi a go tshwarwa ke mala, malwetsi a kgatelelo ya madi, gongwe yone kgatelelo ya maikutlo, malwetsi gongwe fa o robegile leoto, malwetse a go tshwana le bo arthritis, malwetsi a go tshwana le kankere malwetsi a mantsi fela gongwe fa o opiwa ke tlhogo.

Ditliliniki tsa kwa magaeng ke dumela gore di dinnye gape di kgakala le metse ka gonne, o fitlhela e le gore motse o le mongwe o na le matlo a kanang ka lesome le bobedi jaanong, ga go na gore motse fa o ntse jalo o ka agelwa tlliniki ya o ne o le nosi. Baagi ba amega thata bogolosegolo fa ba bobola ba palelwa ka gonne, motho o tshwanetse a hire koloi go re e mo ise tlliniking ka nako tse dingwe ga o na le madi a go hira koloi eo.